Xa kuthethwa nge-tax free savings account, ndicinga inzuzo, ndicinga ukubekeka kwemali nokuqoqosheka kwayo, ukuze ikwazeke ukuba lulutho kwilixa elizayo, mhlawumbi kwinyanga ezifana noJanuwari, ekuqaleni konyaka, apho imali isebenziseka ngamandla kwaye idingeka kakhulu.

Ikhadi ledebhithi linceda ekukwazini umntu akwazi uqoqosho imali, akwazi ukukhawulelana nezinto okanye izimo eziza kudinga imali kwilixa elizayo. Ngoko ke, ibalulekile kakhulu idebhithi, kwaye uyakwazi nokuqoqosha imali yakho, uyibeke ibe lulutho kwilixa elizayo. Umhlawumbi kuza ilixa lokwalusa, unalo ithemba lokuba imali ikhona ekhoyo kwidebhithi lekhadi lakho, okanye uyakwazi nokuthatha amatyala uwabhatale ngezavenge.

Ingaba i-medical aid leyo ikhavarisha abantu abangaphi? Ukuba ndingumntu wosapho ngaba wonke amalungu osapho wam mna aza kukhavarishwa na yile medical aid. Ngenyanga ndifune ndibethe malini ukuze ndikwazi ukukhawulelana nayo le medical aid? Imali ebethwayo ngenyanga kule medical aid yimalini? Ingaba ayizu kundilimaza na mna kwibhajethi endinayo? Zithini iinkonzo zabo ze-medical aid. Ingaba ikhavarisha yonke into okanye kuzawufika ilixa apho ekufuneke nam kweli lixa ndiyibhatalayo ibe khona imali endiyibeka ecaleni ukukhawulelana nemicelimngeni okanye xa kunqongophelo imali kwi-medical aid, nam ndikwazi ukufaka eyam mhlawumbi xa kusenziwa uphando okanye uqhaqho olukhulu.

Okokuqala, ndim umntu ozidubileyo, wasuka kwam waya kumbolekisi wemali ongekho sesikweni ndibe ndizazi kamhlophe izinto ezinokwenzeka xa ndinokungakwazi ukuyibuyisa imali yabo. Ngoko ke, iya kuba ndim ongenamthetho nongenanyani xa ndingathethathethani nabam babolekisi bemali bangekho sesikweni. Ukuba andikwazi ukuyibhatala ndibeke izizathu ezizizo, sifikisane kwisivumelwano, kona nabo ekugqibeleni, emva kosuku, bangabantu. Ngoko ke, yinto yabo into yoba bagrogrise xa bebona imali yabo ayibuyi kwaye umntu akatsho nto, akukho nto ayibeka etafileni okanye akho thethathethwano aza nalo ukuzama ukukhawulelana nalo mcelimngeni wongakwazi ukubhatala imali.

Ndingaziva noko ndinomsindo kwaye ndicaphukile, ngoba kaloku ingakukhuthuzwa oko emini ndijongile. Ngoko ndingazama iinzame zokufowunela inethiwekhi leyo, okanye ndibawatsaphele, okanye ndibameyilele, ndibachazele ngengxaki leyo endinayo.

Ndiza kuzama ukukhangela ezinye iibhasari ezinakundincedisa ekukhawuleleni nokubhatala, nokubhatalela imfundo yam. Ngapha koko, ndizityande igila, ndibe nemisebenzana esecaleni, ukuzama ukukhawulelana nemeko endikuyo.

Qho xa uya kwagqirha, uyakwazi uvele uye kwagqirha okanye kwizibhedlele ezikwiqodo eliphezulu, apho ukhawuleze fumana uhoyo olungxamisekileyo, kwaye imeko yakho ithathelwa ingqalelo ngoko nangoko. Uke wafowuna, kufika inqwelo yezigulana ngokungxamisekileyo. Awulindi nje ngabanye abantu abangenayongo i-medikhal eyidi.

Kuthi qathatha uncedo olukhawulezileyo, uhoyo olungxamisekileyo, ukulinda ixesha elincinane phambi kokuba ufumane uhoyo olo oludingayo. Imali yakho le ubuyibetha qho ngenyanga kwi-medikhal eyidi iyakusebenzela.

Ikhadi lekhredithi linceda ekubeni umntu akwazi ukuqoqosha imali, ze abuye ayisebenzise kwixlixa elizayo. Ikwenza ukwazi ukukhawulelana nemicelimngeni edibanisele nokwenza neendleko okanye nokusebenziseka kwemali.

Ukuvula i-akhawunti yokonga imali ithuba elide, licebo elihle elo, kwaye inayo nenzuzo kuba imali oyifakayo iyazala. Inzala ke ixhomekeka ke kubume bezezimali belizwe. Umzekelo, masithi ufaka i-thousand randi, ibe ke ngoku yona inzala i-five pesenti okanye twenty-five pesenti yala thousand randi, meaning that nto leyo ithetha ukuba ke ngoku inzala oya kuyizuza ka-twenty-five pesenti ye-thousand rand, izawuba yi-two hundred and fifty qho ngenyanga. Kodwa ke iza kuba nesohlaywo xa uthe wathatha isigqibo sokuba uyikhuphe imali ilixa lokukhutshwa kwayo lingekafiki. Imali yakho ungangayifumani iyile ubuyifakile ekuqaleni, okanye inzala yakho ungangayifumani ichumile, ihlumile njengangoku uba uba ubuyekile ihlale ela xesha bekufuze uba ihlala ngalo ebhankini.